Ukwakha i-infographic esebenzayo mayelana nesikhathi sokulinda somshwarense womngcwabo, ngingahlanganisa inhlanganisela yezithombe ezibukwayo ukuze ngidlulisele ulwazi. I-infographic izohlanganiswa ngezigaba ngasinye sibe nesihloko esicacile nolwazi olufushane. Ngingasebenzisa izithombe ezilula eziy'mpawu ezifana namawashi, amakhandlela nezibuko zehora okumele umqondo wenkathi yokulinda. Izikhathi zokulinda ezihlukene zizomelewa ngokubonakalayo, kusetshenziswa imibala ehlukene noma izithonjana futhi ithebula noma ishadi lingaqhathanisa izikhathi zokulinda ezehlukenye kanye namaphrimiyamu azo ahambisanayo. Amafonti ahlanzekile, izikimu zemibala nezigaba ezibonakalayo kuzoqinisekisa ukufundeka nokukhanga okubukwayo, kwenze kube lula ongazibukela uqonde isikhathi sokulinda somshwalense womngcwabo.

Mzukwana ngithathe umshwarense wemoto okokuqala nqa ngangizitshela ukuthi ngizokhokha kanye emva kwezinyanga, ngangingazi ukuthi inyanga nenyanga kumele kube nemali abayidonsayo. Yebo, ngagculiseka.

Lapho ngihlola isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo, ngizocabangela izici ezimbalwa ezibalulekile. Lokhu kufaka kuphakathi ubude besikhathi sokulinda ngokuvamile esisukela ezinyangeni eziyi-six kuya kweziwu-twenty four nokuthi sihambisana kanjani neminyaka yami, impilo kanye nesimo sezezimali. Ngizophinde ngihlole izindleko zephrimiyamu futhi ngiqinisekise ukuthi ziyaqhudelana futhi zinengqondo uma kucatshangelwa ukuhwebelana phakathi kwezindleko zephrimiyamu nobude besikhathi sokulinda. Ukwengeza, ngizohlola imigomo nemibandela yenqubomgomo okuhlanganisa noma yikuphi ukukhishwa noma imikhawulo ukuze ngiqonde ukuthi yini le ehlanganiswa phakathi kwesikhathi sokulinda. Isithunzi somhlinzeki womshwarense nokuzinza kwezezimali nokubuyekezwa kwamakhasimende nakho kungaba okubalulekile njengoba ngingathanda ukuqinisekisa ukuthi sithembekile.

Ukuze kuthuthukiswe ukulunga nokufaneleka kwesikhathi sokulinda komshwalense womngcwabo wabo, izinguquko ezifana nezenketho zesikhathi sokulinda ezivumelana nezimo, ukwanda kancane kancane kokufakwayo, ukukhululwa ezimeni ezingalindelekile, izidinganiso zemboni yonke nokudalulwa okucacile kuyadingeka.

Uma ibhange lami linginika imali-mboleko enenzalo ephansi, ngingayisebenzisa leyomali ukuze ngikhokhe izikweletu ezinenzalo enkulu, ngitshale namathuba esikhathi eside noma ngixhase iphrojekthi yokuthuthukisa ekhaya noma ukuthenga okukhulu okuthuthukisa izinga lami lempilo.